Hi mavonelo ya mina ndzi vona ku tirhisa Wi-Fi swi antswa hikuva ku tirhisa Wi-Fi a swi durhi ngopfu naswona u endla hinkwaswo leswi u lavaka swona a wu ti hlawuleli kambe ku tirhisa data swa durha ku tshama u khe u xava data minkarhi hinkwayo naswona data ya hela nkarhi wun'wani na wun'wani leswi endlaka leswaku u tshama u kha u tirhisa mali ku xava ti-data siku na siku.

Magoza lawa ya fanela ku tekiwaka i ku lemukisa lava phakelaku data leswaku data ya fanele ku tshama ya ri ka nxavo wo karhi yi nga tshami yi kha ya tlakuka siku na siku hikuva swa hi onhela hina vaseketeri va mphakelo lowu.

Vubihi byo xava data hi ntalo vubihi bya kona hi lebyaku byi ku siya u nga ri na mali loko u ri xichudeni kambe vunene bya kona u kota ku endla migingiriko hinkwayo ya le xikolweni hi data naswona data yi va yi tele loko u yi xava hi ntalo.

Hi ku vona ka mina ndzi vona netiweke yo antswa ku xava data eka yona ku ri Telkom, Telkom nxavo wa data eka yona wu le ka xiyimo xa le hansi swinene swinene naswona u kuma data yo tala yi ri na masiku ya ku tala network ya ka Telkom yi khoma kahle ku tlula tinetiweke letin'wani.

Magoza lawa ndzi ndzi ma tirhisaka ku xava data eka network leyi ndzi yi tsakelaka ku nga Telkom mina ndzi xava data ya gidi leyi ndzi yi xavaka hi vhiki leyi ndzi yi xavaka hi mali ya le hansi ku nga khumembirhi leyi tirhaka kahle netiweke ya kona a yi tshikatshiki yi tshama yi khomini swin'wani na swin'wana lexi ndzi xi lavaku na endla xa ku tlula loko ndzi ndzi xava eka ti-network letin'wani leti loko ndzi xava data hi mali ya ku durha network yi tlhela yi nga khomi yi ni xanisa.

Lexi a ndzi ta va tsundzuxa xona va netiweke leyi ndzi yi tsakelaka eka xiphiqo lexi a ndzi ta va tsundzuxa leswaku hambi data yo va yi herile hambi vo yi pfala leswaku ndzi nga koti ku yi tirhisa mara kambe loko ndzi xava yin'wana data liya va nga yi pfala va pfula na yona leswaku yi ya mahlweni yi tirha ku fana na leyi ndzi nga yi xava kambe.

Data leyi nga na ntikelo wo antswa ndzi vona ku ri Telkom hikuva Telkom-o loko wo va u xavile data ya gidi yi teka nkarhi wa ku leha ku hela naswona magoza yo xava hi lawa ndzi ta teka xikombiso hi ku xava data ya gidi ya ya vhiki leyi u yi xavaka hi khumembirhi wa tirhandi i data ya kahle leyi tekaku nkarhi wo leha ku hela wa swi kota ku nghena hinkwako la u lavaku kona yi nga hatli yi hela kambe ya ti-network letin'wani ya hatlisa ku hela u nga se u nge se na leswi a wu lava ku swi endla loko u xava data.

AI yi ta cinca misava hi ndlela leyi loko hi ri hina vanhu a ha ha swi koti ku ti hleketelela hina vini loko hi ri na xiphiqo hi nghena ka AI hi vutisa AI yi hi hlamulela a ha ha swi koti ku ku tihlamulela hi na vini xin'wana na xin'wana hi vutisa AI hambi ku ri leswa mitirho swa swa swa swa swa swa mitirho mitirho yo tala yi ya tekiwa hi AI leyi ku nga mintirho leyi a yi tirhiwa hi vanhu kambe ku fika ka AI mitirho leyi yi ta va yi ri karhi yi tirhiwa hi AI.

ya kona hi le hi le ya leswaku AI yi nga teki swilo hinkwaswo mintirho hinkwayo yi nga endliwi AI a ku vi na mitirho leyi endliwaka hi munhu yi nga endliwi hi AI hikuva ku ta va na swiphiqo swa ku tala loko hi teka swilo hinkwaswo hi swi nyiketa AI.

Swi nga fanela ku dyondzisa hi timhaka ta AI leswi swi nga ta pfuna swichudeni leswaku swi tiva matirhiselo ya AI na matirhelo ya AI leswaku swichudeni swi ta va na vutivi hi timhaka ta AI.

Xo sungula hi nga lemukisa vanhu kumbe ku dyondzisa vanhu hi matirhiselo ya AI leswaku vanhu va kota ku tirhisa AI hayi ku ri AI yi tirhisa vanhu naswona hi va dyondzisa leswaku AI a hikwaswo leswi yi swi endlaka swi va swona swin'wana swi va swi nga ri swona va nga tshembi hinkwaswo leswi AI yi swi ndlaka leswi swi ta pfuna vanhu leswaku vanhu va tshama va ri karhi va lawula AI

Hi ku vona ka mina ndzi vona AI yi bihile eka vanhu hikuva vanhu a va ha swi koti ku ti hleketelela vona vini xin'wana na xin'wana va vutisa AI xin'wana na xin'wana xi endliwa hi AI mintirho kumbe leswi a swi endliwa hi mavoko ya vanhu masiku lawa swi endliwa hi AI munhu ku ta fika laha a nga ha endleku nchumu a tshamaku hansi ivi AI yi endla migingiriko leyi hinkwayo yona vanhu va nga ha koti ku endla nchumu ndzi vona AI yi bihile.

Ku tirhisa chatbot swa pfuna swinene ku tirhisa chatbox swa pfuna hikuva swi ku nyika marungula lawa ya ku pfunaka eka xiphiqo lexi u hlanganaka na na xona kumbe loko u tshamile u ri wexe u ri na xiphiqo xo karhi u kota ku vutisa chatbot leyi chatbot yi hetelaku yi ku pfuna eka xiphiqo xa wena.

Ku ka switirhisiwa swa manguva lawa swi tise ku cinca eka vanhu tanihileswi switirhisiwa leswi a hi fanele hi swi tirhisa hi mavoko ya hina a ha ha faneli ku swi ku swi tirhisa kumbe ku swi endla hi mavoko ya masiku lawa ku na michini leyi yi kotaka ku endlaku swilo ku fana na ku hlantswa mpahla masiku lawa wo kota ku chela mpahla ivi yi ti hlantswa a ha ha faneli ku hlantswa mpahla.

Chatbot ya hi khumba hikuva loko swichudeni swa le yunivhesiti swi tsala swiavelo swa swona a swa ha faneli ku hleketa kumbe ku pfula buku lexi swichudeni swi endlaka xona i ku nghena ka chatbot swi swi tsala kumbe swi vutisa leswi swi lavaka swona leswi swi leswi chatbot yi hlamulaka e swichudeni swi kota ku tsala swiavelo swa swa swona swi nga zanga swi hleketa kumbe ku hlaya tibuku kumbe swin'wana.